Ditlhokwa tse di kwa godimo tsa data di ama batho ba ba senang tiro thata, ka gonne ga ba na madi e le mantsi eno ba ba kry-a madi ao ba fitlhelang mo pusong and a se madi a mantsi. Le gore madi ao ba fitlhelelang a feta ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data.

Ke dirisa data ya inthanete, data e ke rekang ke data ya Telkom ke reka ka somepedi. E ntsaya sebaka sa matsatsi a le masupa, ke dirisa yona ka gore ke bona e le kwa go tlase le gone e tseya sebaka se se telele ka gore e tsaya matsatsi a masupa le gone ke ya inthanete e tsena gongwe le gongwe mo ke batlang go tsena mo teng.

Ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fetileng, ke internet data mme ke dirisitse dibeke di le pedi matsatsi a lesome nne. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelela gore ke data ya mohuta o mofe le gore e tlile go tsaya matsatsi a makae le gore data eo ke bokae. Ke ditshwetso tse tlameileng motho a di lebe pele a reka data.

Ke data ya di gig-e di le some e nka itumedisang, ebile nka e dirisa kgwedi yotlhe le beke tse pedi tse di latelang. Nka rata e tsena ka letsatsi la ntlha la kgwedi nngwe le nngwe.

O ya kwa lebenkeleng o reka data go tlaya ka gore o kgetha mofuta o mofe wa data kampo o reka metsotso. Fa o fetsa o e kenya ka di number tse di tlhageletseng ka tlhaka kgolo mo pampitshaneng e ba o fa yona kwa lebenkeleng. Fa o fetsa o lebelela data e o e batlang gore ke e feng o tlile go lebelela gore ke ya bokae le gore e tlo nna matsatsi a makae, sebaka se se kae gore o kgone go fitlhela data e le ntsi.

Nka dira eng fa data ya me e ka fela pele ga nako, nka reka data e nngwe go ya ka nna nka dira eng go netefatsa gore data yaka e bolokegile. Nka e dirisa sentle ka e dirisa ka dilo tse di botlhokwa ka se dirise ko inthaneteng.